Elokishini kungaphandle kwasedolophini, kufutshane nasedolophini kodwa ngaphandle kwasedolophini. Ewe, ndingatsho elokishini mna kubi. Ubomi baselokishini buyathanda ukuba nobungozi, buyathanda ukuba bufutshane, kuyathanda ukuba khona izigebenga elokishini kwaye kukhona ubusela. Eyi, zininzi izinto ezikhona elokishini ezingalunganga. Ze ukuhlala edolophini okokuqala edolophini izinto ziyabiza yonke into edolophini uyayithenga. Ubhatalela amanzi, ubhatalela umbane, ubhatalela irenti kodwa ke kunako ubuseyifu edolophini, ndingatsho.

Lubafundisa ngohlobo loba ukhula uyazi ukuba niyalingana, niyafana nahluke nje ngeelwimi. Ewe, nahlukene nje ngeelwimi nangobala kodwa ningabantu kwaye niyalingana, niyafana. Akekho ongcono engekho ongaphantsi komnye.

Izikolo zaselokishini ingxaki okokuqala kuyathanda ukungapaswa kakhulu kuzo kwaye kuyathanda uba ngumazenzele, ufumanise uba umthetho wesikolo awuqinanga ncam. Abantwana bayazilawula, eyi, bayababetha nootitshala. Kodwa ke kwaye xa umntwana efunda elokishini, umzekelo akudlalwa, akudlalwa neenantsika, akho midlalo. Abantwana baba nesithukuthezi, babethane balimazane. Ze edolophini ixesha elininzi kuba khona amathuba for abantwana. Zininzi izinto ngaphandle kwemfundo umntwana xa efunda edolophini azifumanayo.

Okokuqala kukuba umzekelo, umzekelo iimfonomfono zethu zibhale yonke into ngesiXhosa ngoba kunzima nyhani ukuthetha isiXhosa, isiXhosa asisazi. Kwaye kufundiswe izinto ngolwimi lesiXhosa, umzekelo epalamente kuthethwe isiXhosa .

Ngokolwazi lwam inkolo yobuKrestu yinkolo yabantu abakholelwa ukuba kukhona uYesu Krestu owazalwa wafa efela abantu waphinde wavuka ekufeni. Kwaye abantu abakholelwa kwinkolo yobuKrestu abakholelwa kwizinyanya injalo. Ze abantu abakholelwa kwinkolo yakwaXhosa bakholelwa kubana bakholelwa ukuba izinyanya zikufutshane noThixo uQamata. Ewe bakholelwa ukuba mabacele ezinyanyeni zona zibacelise kuThixo loo nto bayifunayo. Ze amaKrestu akholelwe ekubeni ayikho indlela yokungena ezulwini ngaphandle koba ungene ngoYesu.

Kunefuthe elihle kakhulu kwaye kunikeza abantu kulutsha oluthetha isiXhosa ithemba lokuba uyakwazi ukungathethi isiNgesi kodwa ufikelele ezindaweni ezisemagqabini. Ungaziboneli phantsi kuba uthetha isiXhosa ube ngathi awazi nto okanye awufundanga, injalo okanye uliqaba.

Owu, iintsapho ezihlala ematyotyombeni zinemicelimngeni efana nemililo, ukhukhuliseko, izikhukhula. Eyi, iingqele. Imililo iyakwazi ukutsha ityotyomba elinye inwenwe itshise ibulale abantu, inwenwe ematyotyombeni, ayifani naxa kuthiwa kutsha indlu yesitena. Kwaye kube khona izinyoka, umbane ongekho semthethweni ebulala abantu. Kube khona izikhukhula. Xa kunethe imvula ezinkulu bangenelwa ngamanzi ezindlini kumoshakale iimpahla zabo kwaye kufuneke umntu makaqalele phantsi yonke into.